Umcimimlilo engaphoxeka kakhulu ngoba akufanelanga bamufake ingcindezi futhi bamunike umsebenzi odlula ulwazi lakhe ngoba esemusha nje kufanele athole loku okusazo mqeqesha, kumkhulise ngokolwazi. Uma ngabe-ke bebezomnika imisebenzi ezoba ingcindezi lapho kufanele khona acime umlilo, kuhle ukuthi ahambisane kanye nabanye abanolwazi okudlula olwakhe. Ngaleyo ndlela le uzofunda futhi uzojwayela ngoba uma bezomfaka emsebenzini oyingcindezi amaphutha amaningi uzowenza ngenxa yokuswela ulwazi.

Thina-ke njenge EMT siwuqeqeshelwe kakhulu lo msebenzi wokusiza laba abavelelwe umshophi wengozi emgaqweni omkhulu. Yingakho-ke sithanda kakhulu ukuthi sithenjwe nanokuthi abantu basishayele ucingo bese udaba siluthathela phezulu. Esingakuthandi ukuthi abantu basizane bodwa ngesikhathi senkinga ngoba kuningi okanye luningi ulwazi abangenalo okungenza ukuthi-ke balimazane kakhulu uma bezama ukusizana. Kakhulukazi-ke labo abalimele baphuka amathambo okanye labo ukulimala kwabo kusondele kakhulu nenhliziyo. Thina-ke sinemijovo ethile ngaphambi kokuba sibathinte sibanike-ke usizo oluphuthumayo. Yingakho-ke sidinga ukuthenjwa ukuthi thina singawenza umsebenzi wenzeke ngendlela njengokuqeqeshwa kwethu.

Ngingasho ukuthi uhulumeni uyazama yena, kodwa imizamo yakhe iza kancane kakhulu ngoba nje engikubonayo okwenzekile nokwenzakalayo. Kulabo asebebadala abahluleka ukuyozilandela amaphilisi emtholampilo, uhulumeni-ke unalo uhlu lwakhe lapho athumela khona izisebenzi zakhe ukuthi zihambele wonke amakhaya alezo ziguli esezikhulile ukuze zithole amaphilisi eduze futhi besekhaya. Kodwa-ke okunye ukuthi iziguli lezi ziyayidinga indlela futhi enye, ngaphandle kokuba nje banikwe amaphilisi. Indlela yokuhlolwa ukuthi igazi lona lisahamba ngendlela, inhliziyo isashaya ngendlela. Konke-ke lokho-ke ikona-ke okusaselele kodwa okunye uyazama yena uhulumeni.

Lemikhankaso le esikhona manje esiqwashisayo siwumphakathi mihle kakhulu ngoba iyasikhuthaza ngendlela esicabanga ngayo nangendlela esibuka ngayo izinto. Manje isisilethele ulwazi, yasicacisela kwakhanya bha, ukuthi noma ngabe amathuba omsebenzi engekho, kodwa sinazo izindlela zokuthi sikwazi ukuwakhanda amathuba omsebenzi. Siyakwazi ukusondela kumaspala esisondelene nawo. Siyakwazi ukuyohlanganisa noma ikhampani thizeni siyisungule bese siletha intuthuko emphakathini wangakithi. Kanjalo futhi nolwazi sikwazi ukwengeza ulwazi, kakhulukazi nje makuthiwa umatikuletsheni uwufeyilile, uyakwazi ukulungisa izifundo zakho okanye uhambe, uyofundela amakhono ubuye futhi uzosebenzela umphakathi. Lolu lwazi kule mikhankaso le esiqwashisayo mihle kakhulu. Mina ngiyayesekela ngampela ngoba yengeza ulwazi esinalo ngoba sihlala sizigcinazela thina siyintsha.

Izikhathi eziningi-ke endaweni yasemakhaya lapho imitholampilo ikude kakhulu nasemakhaya okanye ikude kakhulu nomphakathi. Amantombazane-ke angena isikole kuye-ke kwenzeke ukuthi basheshe bathole abantwana kungakabi isikhathi, ngenxa yokuswela ulwazi. Kwesinye isikhathi utholukuthi ulwazi banalo bayatshelwa ukuthi umndeni uzihlelela kanjani ukuze uwuthole sekufanele. Ngenxa yokuthi-ke imitholampilo ikude kuye kuvilapheke kubo ukuthi bahambe bezozihlelela inyanga nenyanga. Kuphinde futhi bazihlole negazi, ngaleyo ndlela leyo kuye kwenzeke-ke utholukuthi manje amantombazane amaningi esethola abantwana, kungabi yiso isikhathi baphinde bayeke nesikole. Imitholampilo-ke besidinga ukuthi ikwazi ukufinyelela kuyo yonke imiphakathi ukuze bezokwazi ukuzihlelela ngendlela.

Ubuchwepheshe bunga kuhle kakhulu ukuthi lapho isiguli sikwazi ukukhuluma nodokotela nge-inthanethi. Kungaba kuhle kakhulu ngoba izindawo zempilo ziqhelelene kakhulu ezindaweni zasemaphandleni. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu sekumbambe kakhulu ukugula, kwazona-ke izithuthi zomphakathi uthole ukuthi zitholakala kanzima. Kanti kuhle-ke uma ngabe isiguli sikwazi ukukhuluma nodokotela bese kuzanywa imizamo thizeni ukuze kufinyelelwe ngokushesha esigulini. Kuhle kakhulu-ke, uma ngabe-ke labo bezempilo futhi bangakha i-ephu yabo lapho isiguli sikwazi ukungena kuyo. Sikhulume nodokotela ngaphandle kokuthi size sithenge idatha. Ubuchwepheshe-ke ibona obungahamba phambili kakhulu, ukuqapha isimo kulabo abagulayo, futhi ukugula kwabo kubabambe kakhulu.

Kulula-ke lokhu, umphakathi ungakwazi ukusekela izikole ngokudla okunomsoco uma ungakhona ukubambisana nohulumeni. Okudingakalayo-ke emphakathini ukuthi bahlangane bekhande iqembu thizeni bese kulelo qembu basungula igama lebhizinisi, bali rejiste bese lingena ngaphansi kukahulumeni. Bekwazi ukuthi bahwebele izikole ngokuhlukana kwazo njalo uma bevunile, ngoba uma bevunile bahambisa ezikoleni, izikole zithola phecelezi izitshalo ezi-fresh, okuyizona-ke ezizoletha umsoco esikoleni. Kuyadingeka-ke ukuthi umphakathi ukwazi ukubambisana nohulumeni usungule iqembu lawo thizeni elingaphansi kwebhizinisi abaziqambele lona bese besebenzisana nohulumeni ukuletha ukudla oku-fresh.

Bengicela abazali bala bantwana ababesengozini behlise amaphaphu. Kungenzeka-ke ukuthi abantwana bathole ukusizakala ngoba sikwazile-ke ukubakhipha besa phefumulela, baluthola usizo oluphuthumayo. Yize-ke ingozi yabo ithe ukuba nzimanyana ngoba lo omunye umntwana asazi ukuthi usazobuyala yini abesesimeni esikahle ngoba imoto ikwazile ukuthi ilale phezu kwakhe. Sasesizama-ke izindlela ezithile thina si yi-EMT njengo kuqeqesheka kwethu ukuthi simkhiphe esaphefumula. Silitholile-ke ulwazi oluphuthumayo. Siyacela ukuthi abazali behlise amaphaphu inamba abangasithinta yona uma benemibuzo kungaba u-zero, six, six, zero, one, two, three, four, three, one.

Kubukeka kulula kakhulu-ke lokhu ngoba esikhathini samanje sekusebenza kakhulu ubuchwepheshe okuyibona obusizayo bulekelele udokotela kanye nesiguli. Kakhulukazi-ke uma ngabe iziguli zikhona esibhedlela, kufuneka ubuchwepheshe thizeni uma ngabe isiguli sidinga udokotela kubekhona ndawo thizeni lapho esizochifizwa bese siyakhuluma sicele udokotela ngokushesha uma ngabe sesibambeke kakhulu. Kulobo buchwepheshe-ke ibona obungalekelela i-system, kanti futhi-ke uhulumeni engeze abasebenzi okuyibona-ke abazolekelela odokotela.